Kungasiza ekutheni zonke izitshalo ezitshalwa kulowo mhlabathi kube izitshalo ezizokwazi ukuphinde zivuneke or zivunde kulowo mhlabathi, zikhiqize umkhiqizo omuhle.

Ukulungisa ngokwenza imibhede or ama-plot nokuwuvundisa umhlabathi.

Izimvula ezina kakhulu ekugcina umhlabathi usumanzi ngendlela yokuthi ungasakwazi ukukhiqiza kahle, ukumila kukhula olwenza ukuthi iy'tshalo zingavundi kahle kanye nesomiso, umhlabathi mawusome kakhulu ugcine ungasakwazi ukukhiqiza kahle.

Ngingamululeka ngokuthi atshale izitshalo zakhe azame ukuthi azimisele acele nosizo kwa-agriculture noma kuMnyango Wezolimo ukuthi alekeleleke ngamanzi okuthi anisele izitshalo zakhe ukuze zizokhula ngendlela.

Ngingumtshali wesipinashi, ngifice ispinashi sami silele phansi singakhuli ngenxa yezinambuzane, ngasebenzisa imfologo ukukhipha ukhula, ngafutha ngemijovo yokulwa nezinambuzane kusivande sami.

Izindlela ezingasetshenziswa ukugcina ukudla kungabolile futhi ku-fresh, indlela okupakwa ngayo yilapho okuhlala khona, kwi-storage area, kukhona okudinga ukufakwa emafrijini ukuze kuhlale ku-fresh noma endaweni ebandayo noma epholile. So uma uwumphathi webhizinisi kufanele ube nezindlela zokuthi uzokubekaphi ukudla kwakho noma umkhiqizo wakho ukuze uhlale usesimeni esihle noma esibukekayo.

Ugogo ekhaya utshale isipinashi, njalo uma edayisela umakhelwane uyaye ehambe eyosivuna ngesandla sakhe.

Ngingazizwa ngingemuhle emoyeni futhi ngingajabule kepha ukusebenzisa izikhuthazi ezinjengo manyolo kungaba icebo engingalisebenzisa ukuthi ngikwazi ukutshala izitshalo ezilandelayo.

Ukuzivocavoca ngikhuleke nakuMdali bese ngiba nohlelo engizolibhala phansi, engizolisebenzisa uma sengenza isivuno sami.

Akusiyo into enhle neze leyo, kudingeka kube nohlelo lokubambisana ukuthi lezitolo ezinkulu ezidayisa ukudla, lokhu okusalayo kuqoqwe kuyonikezelwa kulabo abangathathi ndawo.

Ngingameluleka ukuthi athathe lobuhlakani abufundile ngale nkathi esasebenza nabamhlophe, ahambe ayokhuluma nomnikazi wepulazi omusha ukuthi ucela ukubambisana naye ngokokusebenza bese bevumelana nokuthi umsebenzi mawuhamba kahle bayohlukaniselana kanjani imali or umvuzo abayowuthola. Ngiyakholelwa ukuthi ebuhlakanini ayobe ebufundile kulaba abamhlophe, kuningi angakwenza esesele nalo ongathi udonsa kanzima, okungabafakela inzuzo.

Ngingathi akagubhe imisele eduze kwalapha alima khona ukuze amanzi azohamba ngomsele, engaguguli inhlabathi phinde ngimeluleke ngokuthi akhande ama-plot noma lokho okuyimibhede okuncane ngenhlabathi ukuze inhlabathi yakhe izophakama iye phezulu.

Ukuthatha isikhathi eside ukuqeda ukuvuna nokuhamba kancane ngokukuvuna ukuze kube nokudla okusemakethe or imikhiqizo esidayisekayo. Kuphinde kube yinkinga yendawo lapho izitshalo noma imikhiqizo ezohlala isesimeni esikahle or ezingeni elikahle.

Bengasiza ngokuthi beqinisekise ukuthi zonke izinjini nemishini elekelela ukudonsa amanzi phansi zihlezi ziseviswa or zihlezi zisesimeni esikahle sokusebenza bephinde futhi benze isiqinisekiso ukuthi amapayipi onke ahlale ebhekelelwa ukuthi engaphazamiseki ukusebenza, makunenkinga kulokho bephinde besize ngokulekelela ukuthi bebenezimoto zamanzi eziphakela amanzi emphakathini ngezikhathi ezithile evikini.

Umphathi wepulazi kufaneke enze ucwaningo lokuthi ngabe inkinga iqala kuphi, ngabe inkinga iqala ngale nkathi amaqanda elayishwa kwizithuthi noma inkinga iqala asekuso isithuthi esiwahambisa kumakhasimende? Umase ucwaningo lakhe lumtshelile ukuthi inkinga ngabe ikuphi, useyothatha izinyathelo-ke lapho ukuthi uyilungisa kanjani.

Ngingenza sure ukuthi njalo evikini ngingayiyilima ingadi, ngikhiphe ukhula ezitshalweni zethu nogogo ngiphinde ngenze isiqiniseko sokuthi usuku nosuku iyachelelwa ngamanzi ukuze izitshalo zizothola amanzi zikhule kahle.

Yebo, ngicabanga ukuthi zisabalulakile izindlela zakudala zokulondoloza ukudla. Isizathu yingoba lokhu esekusebenzisa manje okufana nogesi, ngesinye isikhathi kuyaye kungabibikho njengoba-ke kunokucinywa kukagesi, lokhu kwenzelwa ukonga. Ma unolwazi ngezindlela zasemandulo awubi nayo inkinga ugesi mawucinyiwe ngoba ungasebenzisa lezo zindlela lezo ukulondoloza ukudla.

Kungamsiza kakhulu ukujikeleziswa kwezitshalo ngoba ipulazi njalo lingahlale likhiqiza okuthile futhi liqhubeke lenze imali. Njengamanje okunye angabe ekutshala makusahluleka lezi ezinye, ngabe etshala izitshalo ezinjengobhontshisi namazambane.

UZenani uthuthukise umhlabathi ngokuthi asebenzise izinto zokuwuvundisa okunjengo manyolo, umquba, owezinkukhu nowezinkomo, awuhlanganise nenhlabathi ukuze ivunde. Izinselelo adibana nazo ukuna kakhulu kwezimvula, izikhukhula, umhlabathi awusebenzisayo ukutshala, ukulwa nalezo zinkinga, uyaye agubhe imisele eduze kwengadi yakhe ukuze amanzi ezodlula eceleni, angahambi phezu kwezitshalo.